Re apara diaparo tse di itekanetseng tse di nang le botlalo mme di fetogile go nna tsa maemo a ye godimo di na le mebala e e farologaneng le ditlhako tse di tlhokegang ka dinako.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference go supa boswa le setso sa lefatshe la gago.

Ke nagana gore leteisi ke moaparo o montle wa basadi ka gonne o bontsha botaki, mmala le seriti sa setso ka tsela e e bontshang tlotlo le bogaka jwa mosadi.

Nnyaa, ga se diaparo tsa setso tse di rotloetsang seo gonne moaparo wa setso go na le tlotlo le bokgoni jwa setso, bana ba segompieno ba ka ke ditshwantsho tsa se le mokgwa wa botshelo jwa mmatota eseng ka moaparo wa setso.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka mebala, dikapetla, dipatla le mokgwa wa moaparo o amanang le ngwao ditumelo le le seriti ka jalo di supa boitseanape le tlotlo ya ya ngwao ya gago.

Go ya ka setso mosadi o a nyetsweng o tshwanetse go apara leteisi kgotsa moaparo o mohumagadi go supa tlotlo, boikarabelo le maemo a gagwe a fetogileng mo lapeng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ke leteisi ka gonne ke lesela le le tiileng le le nang le mmala o montle le le tshwanelang meletlo, maina a moaparo ke leteise, khiba, motseto le khiba ya banna.

Ksmano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi e bontsha boitsholo, seriti le maemo a mosadi mo setšhabeng ka jalo moaparo wa gago o supa tlotlo ya ngwao le boikarabelo jwa gagwe mo setšhabeng.

Ee, ke akanya go diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e tsa segompieno ka go kopa ngwa ka botswerere go bontsha ngwao le sešwa ka nako e le nngwe.

Ditso di tlhotlheletsa tsela basadi ba aparang ka yone ka go ba supa go apara ka tlotlo le go latelela melao ya ngwao, diaparo tsa setso di na le seabe se se botlhokwa mo go bolokeng ngwao boswa ka go bontsha boitshupo, dingwao le history ya setšhaba.

Ee, fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le bana ka go tlosa melelwana ya bong mo moaparong, e bontsha kgololosego ya boikgethelo le tlotlo ya ditshwanelo mme e e dumelana le metlha ya gompieno e rotloetsang ditekatekano le go ikemela.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a economy di ama diaparo tsa basadi ka go tlhotlheletsa diphetogo mo meaparong, go dira gore ba apeye ka tsela e e tsamaelanang le maemo a nako le maemo a setšhaba.

Bstlhami ba fashion-e ba tsenya dilo tsa setso mo di fashion-eng tsa bona ka go kopanya le mekgwa ya sešwa e kaya e kaya tlotlo le tiriso ya ngwao e e tshwarang botshelo jwa setso mo botshelong jwa segompieno.

Dikao tsa diaparo tsa setso tsa basadi tse di tlhalosiwang sešwa ke leteisi le dikobo tse di tswang ka mebala e e tseneletseng le ditlhako tse di siametseng botshelo jwa segompieno.